Vhuponi ha hashu tshiṅwe tshifhinga zwo leluwa u wana thekhisi tshiṅwe tshifhinga a zwo ngo leluwa zwibva kha uri u kho ya nga tshifhingaḓe nahone ndi vhukati ha ṅwedzi kana ndi mafheloni a nwedzi na. Musi ṅwedzi wo fhela hu vha huna vhathu vhanzhi vhane vha kho tshimbila zwino thekhisi dzi a ḓala. Musi hu vhukati ha ṅwedzi huvha husina vhathu vhanzhi vhane vha kho tshimbila izwo zwi ita uri na thekhisi dzi savhe nnzhi sa izwi vha tshi vhona uri a vha nga koni u wana vhaṋameli vhanzhi.

Hai, nṋe ndi vhona i singo tsireledzea nga uri mabasi aya ḓala, mabasi a anzela u shumisiwa nga vhathu vhane vha kho ya mishumoni zwino vhaaluwa musi vha tshiyo u ṋamela vha wana ono ḓi ḓala nga vhathu vhono ya mishumoni vhaṅwe vha fhedza vhono swika vhoto ima vha songo wana ho dzula. Izwo zwivha zwi singo lugela na mitakalo yavho sa izwi tshiṅwe tshifhinga i tshimbila lwendo lu lapfu vha saathu swika hune vha kho ya hone, nṋe ndi vhona unga basi a i ngo vha lugela.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana zwo itea peṱiḽoro yo fhela musi ri lwendoni husina tshiṱitshi tsha peṱiḽoro nga tsini, ro to ima badani ra imisa dzi goloi dzine dza kho fhira u swika ri tshi wana muṅwe musamaria wa khathutshelo ari thusa ari endedza ari isa hanengei tshiṱitshini tsha peṱiḽoro ra swika ra renga a dovha ari vhuisa, ro mu livhuwa zwihulusa nga uri ngavhe hovha husi ene rovha ritshi ḓovha ro ima tshifhinga tshilapfu.

Ee ndono vhuya nda ṱangana na khaedu musi ri kho tshimbila lwendo lu lapfu nga bisi, ho ḓo swika he basi ya imisiwa nḓilani nga vhanevha ma traffic vha wana uri vho ḓiraiva vha kho tshimbila na riṋe vha kho shumisa ḽaisentse yo exipayaraho. Izwo zwo ita uri vha vha ṅwale thikhithi nahone vhomboḓi vha vhudza na zwa uri a vhongo lugelwa uri vha tshimbidze kana vha endedze vhathu zwo rali, ezwo zwithu zwo dzhia tshifhinga tshilapfu sa izwi vho fhedza vha kho amba tshifhinga tsho kalulaho.

Musi goloi i kho tshimbila lwendo lulapfu kha bada ine yo ḓala magodi hu a swika hune i ya dzhena magodini maṅwe ha fhedza thaela ḽo wana phantshara musi ḽitshi wana phantshara zwi ita uri goloi i ṋambe i ime i si tsha kona u tshimbila, i ḓo tea u thoma ya ṱhukhuliwa vhili ya lugisiwa uri i kone u tshimbila. Ezwo zwi ḓo ita uri hu engedzeye tshikhala kana tshifhinga tsha u swika hune muthu a khoya hone.

Arali nda wana moḓoro wanga wo sudzulusiwa ngomu moḽoni he ndavha ndo paka hone tshau thoma ndi ḓo bvisa khiyi nda lingedza u a u vula arali nda sa u pfa u kho lila nga tsini ndi ḓo founela vha tracker uri vha ntsedzele uri moḓoro wanga vha khou vhona u gai avho ndi vhone vhane vhanga kona u nthusa u ṱavhanya sa izwi vha tshi ḓivha misi yoṱhe kana vha tshi kona u vhona uri u kho tshimbila kana wo ima gai.

Tshifhinga tsha u tshimbila tsha mabasi tshi wanala zwiṱitshini zwihulwane zwa mabasi kanzhi hu vha huna vhathu vhane vha vha uri vhashumisana na mabasi. Avho vhathu vhapfhi ndi dzi marshal, vhakona u vhudza vhathu kana u ṱalutshedza vhathu uri mabisi a ḓo fhira nga tshifhingaḓe na tshifhingaḓe. Vhaṅwe vhathu vhane vha vha na nḓivho ndi vhathu vhane vhashumisa mabasi ḓuvha na ḓuvha avho vhathu vhaya kona u ḓivha uri a tshimbila nga tshifhingaḓe.

U gonya ha mbadelo dza mabisi zwo kwama mugaganyagwama wanga zwihulusa zwo ita uri ndi kone u ita nzudzanyelo dza uri huvhe na zwiṅwe zwine nda tea u fhungudza uri masheleni ayo ndi kone u a shumisa kha u ṋamela. Yo vha tshanduko khulusa fhedzi ahuna iṅwe nḓila ine nda nga kona u i shumisa ine yanga mbulungela masheleni nga nnda ha u shumisa mabasi.

Zwiimiswa zwa thekhisi zwine nda zwiḓivha ndi zwa nga hanefha vhuponi hahashu zwine zwavha Vuwani Taxi Association, Bungeni Taxi Association ha vha na zwa ngei Siloam Taxi Association na zwa long distance zwa ubva Gauteng to Venḓa ezwo zwiimiswa ndi zwone zwine zwa thusa kha vhuendedzi ha dzithekhisi.

Vhuvhi ha uri u ḓi wane wo ima nga ngomu ha ṱhirafiki lwa tshifhinga tshilapfu kha vhupo vhune a vhungo ḓala mapholisa ndi uri u ḓi wana wo hombokiwa zwo leluwa nahone arali wa hombokiwa a u nga koni u wana thuso u ṱavhanya, mapholisa a ḓo lenga u swika, u a vhuya wa lozwa vhutshilo hau kana wa vhaisala u tshi kha ḓivha wo lindela thuso.

U ḓi wana u tshi kho swika hayani vhusiku kanzhi u wana uri zwiṱitshi zwa mabasi zwivha zwi kule na hune wa dzula hone, zwino u tshi tshimbila u tshibva he wa tsa hone, u vha u khakhathini ya uri u nga ṱangana na magevhenga u sala u si ngo tsireledzea zwino zwi vha zwi khaedu khulu kha uri uya ḓi wana u tshi kho huvhadziwa nga u tshimbila vhusiku.

Vhorathekhisi ndi vhona uri vha tea u wana thikhedzo ya uri vha ise maḓiraiva kana vhareili vhavho fhethu hune vha ḓo pfhumbudzwa nga uri vha fare hani vha nameli, u wana vho ḓiraiva kana vhareili vhanzhi vha tshi vha vhathu vhane vha na mbilu ṱhukhu vhanwe vhaya sema vhaṋameli vha vha vhudza u uri arali vha sa funi kha vha to tsa thekhisini vha ḓo ṋamela ine zwine zwivha zwi songo fanela vha tea u amba na vhanemeli zwavhuḓi.

Sisiṱeme dza vhuendi ha mahayani dzi nga khwiniswa nga nḓila ya uri vhaaluwa vha vhe vhone vhaṋe vha thoma u namela, hungavha na mulayo wa uri arali no namela havha hu tshi khou ḓa mualuwa husi tshena ha u dzula ni a takuwa na mutendela a dzula sa izwi ritshi zwiḓivha uri ndi vhone vhathu vhane vho no ḓi netela vha nga si kone u ima lwa tshifhinga tshilapfhu.

Tshifhinga tshe tshumelo ya u endedza vhathu ya ita phambano kha mualuwa wa muṱani wa hashu ndi musi makhulu wanga vha tshi kho tea uya vhuongeloni, vhari musi vha tshi kho ṱoḓa u namela vhavha vha kho lenga afho ndi he vhuendedzi wa thekhisi eyo ari yo vhone vha kho ri ḽengisa a si khwine vha disaiḓa kana vha nanga uri vha kho ṱoḓa u dzhena kana vha kho ṱoḓa u sala, rine ro ḓi dzhaivela kha vha to sala nahone vha do ṋamela i tevhelaho. vha fhedza vho swika vhuongeloni hono vha kale nahone vha wana ho ḓala.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa mabisi, ndo uri musi ndi tshi kho yo namela maṅwe matsheloni nda wana hu si na mabasi hapfi hu na mugwalabo ṋamusi ha nga ḓi, asi zwo ima a si zwo ima badani nda vhuya nda to lenga, izwo zwo ita uri ndi vhe muthu ane a vha uri ha to themba zwavhuḓi zwiṋamelo.

Zwiendedzi zwa kereke zwo thusa mualuwa uya kha vhuṱambo ha ndeme kerekeni musi a tshi kho tea uri a ṱuwe a wana uri o vha a si na puḽane ya uri u ḓo ṱuwa nga mini. Izwo zwiendedzi zwa thusa uri ombo ḓi to namba a namela hanefho a ḓi ṱutshela a swika nga tshifhinga.

Nṋe ndi vhona unga muvhuso a u to dzhenelela zwihulu zwi tshiḓa kha dzi nndwa dza dzithekhisi, vha vhonala sa vhathu vhane vha sendela murahu vha ḓi vhudza uri ndi zwithu zwine a zwi vha kwami nahone vhone vhane vha ḓo kona u zwi tandululwa nga tshavho, izwi zwi siya hu tshi vha na mabulayo manzhi ane avha hone musi hu tshi kho u lwa vhori ra dzi thekhisi.

Hayi nṋe ndi vhona zwi songo fanela nga uri, vhaaluwa vha kona uri vha bvise masheleni arali kereke i tshi kho ṋetshedza masheleni zwi endedzi kha miraḓo ya vhaaluwa vha tea u ṋetshedza na kha vhaṅwe miraḓo ngauri, hu ḓivha na miraḓo ine nayo i ya kundelwa zwitshiḓa kha zwa masheleni.

Mbadelo dza thekhisi dzi vhonala dzi nṱha musi dzi tshi vhangedzwa na mabasi, thekhisi u wana itshi ri ḓuri nyana, izwo zwi ngavha zwi tshi itwa nga uri a i tshimbili nga tshifhinga u wa kona u i wana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nahone nnzhi dza hone dzi a gidima zwi ita uri u ṱavhanya u swika hune wa kho uya hone.

Zwi endedzi zwi thusa kha uri vhaaluwa vha ya kona u tshimbidziwa vha ya hoṱhe hune vha kho tea uya vhasa vhileli, nahone vha tshimbila vha khou zwiḓivha uri vhavha vho tsireledzeya. Tshiṅwe hafhu huṅwe na huṅwe hune vha ya avha vhileli uri vha ḓo vhuya kana vha ḓo swikisa hani nga uri zwiendedzi zwi dzula zwi hone.

Zwi tshi ḓa kha tshenzhelo yanga yo ḓoweleaho vhuima zwikepe musi ndi tshi khou ya muyani. Ndi wana uri musi ndi tshi tea u dzhena kha tshikepe, ndi tshi fhufha fhaḽa maḓini zwi a ofhisa nyana fhedzi ezwo azwi thithisi musi ndo no vha nga ngomu. Musi ndi hanefho muyani ndipfa ndi kho ḓiphina nga maanḓa nahone ndo tsireledzea.

Musi zwi tshi khou ḓa kha kuhwalele kwa vhathu nga nḓila yo kalulaho kha dzi thekhisi dza mini basi nga zwifhinga zwa uya mushumoni, hei nyimele heyo a si yavhuḓi ngauri zwi sia riṋe sa vhaṋameli ri tshipfa ri songo tsireledzea. Nahone u wana u tshi vha na nyofho uri u ḓo swika hune wa kho ya hone naa. Nṋe ndi vhona uri zwi ngavha khwine uri hu vhe na dzi thekhisi dza mini basi nnzhi nga matsheloni u thivhela uri u wane thekhisi dzo ṋamela dza lwau fhirisa.

Nṋe a thi ḓi pfi zwavhuḓi musi mimoḓoro kana mitengo ya dzithekhisi i tshi gonya musi peṱirolo i tshi gonya ngeno i tshi tsa vhasa tsitsi. Ngauri hezwo zwi amba uri a vha ri humbuleli sa vhaṋameli, vhari humbula fhedzi musi tshelede i tshi tea u gonya mara i tshi tsa vhavha vha si na ndavha ngauri izwo zwi ḓo ita uri ri sa badele tshelede nnzhi.

Arali tshelede ya thekhisi i tshi khou shotha ya mbadelo, nṋe ndi vhona uri ndi khwine muṅwe na muṅwe a humiseliwe tshelede ye a badela ngayo, uri hu kone u vhona uri ndi nnyi a songo badelaho. Ezwo zwi ḓo leludza uri ri sa ḓi wane hu na muṅwe ane a khou badela luvhili nga nṱhani ha uri u kho shavha uri hu ḓovha na fifiri fifiri kana thekhisi i ḓo fhedza yo ima i sa khou takuwa ya vho ri ḽengisa u swika hune ra kho ya hone.

Ndi nga ḓi pfha ndo vhaisala luṅwe arali mureili a vho ntsitsa nḓilani ari ha tshaya henefho fhethu hune nda khoya hone. Izwo zwi ḓo sumbedza uri hana ndavha na riṋe sa vhaṋameli. Tshiṅwe hafhu izwo zwi nga ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou shumisa tshelede nnzhi, sa izwi ndi tshi ḓo tea u dovha hafhu nda ṋamela.

Vhareili vha dzi thekhisi vha mahayani vha reila zwavhuḓi nga vhuronwane nahone vha na vhusedzi. Ngeno vhareili vha dzi ḓoroboni vha tshi dzula vho dzhaya, a vha na ndavha na uri vhaṋameli vha ri mini nahone a vha tevhedzeli na milayo yoṱhe ya badani. Tshavho ndi uri vha ṱoḓe u ḓiwana vha tshi khou swika ṱavhanya hune vha khoya hone.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhareili vha dzithekhisi vha shumise tshelede ya ine vhaṋaneli vha badela uri vharengi zwiḽiwa ngayo, ngauri iyo tshelede i vha yo vha tshelwa uri i kho ḓo vha yone ine ya ḓo thusa u vha badela musi ṅwedzi utshi fhela. I dovha hafhu ya thusa u ṱhogomela kana u londota moḓoro wonowo musi i tshi ya sevisi, i tshi ṱanzwiwa khathihi na u shela peṱiḽoro zwino arali vha ṱusa khayo zwi ḓo ita uri i si tsha kona u swikelela mishumo yayo.

Nṋe ndi vhenga luṅwe vhaṋameli vhane vha ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidime nga luvhilo lwo kalulaho. Ngauri izwo zwi ita uri vha savhe na vhulondi kana na vhusedzi musi vha badani, izwo zwa ḓisa uri khonadzeo dza uri ri ṱangane na khombo dzivhe nnzhi.

Tshenzhemo yanga musi zwi tshi ḓa kha u lindela thekhisi rank ya ri mini basi nga tshifhinga tsha uya mushumoni ḓuvha na ḓuvha. Ndi uri ni ṱangana na khaedu ya uri zwiṋamelo zwivha zwi zwiṱuku ngeno vhathu ri vhanzhi, zwi dzhia tshifhinga tshilapfhu ro lindela, ezwo zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga ri fhedza ro swika mushumoni ro lenga.